Mina ngikhumbula intokozo, ubumnandi kanye nezimfundiso engazithola ngenkathi ngisiza ekwenzeni ukudla kwendabuko. Kwangifundisa ukubaluleka phakathi kokuxhumana nabantu ukuze sikwazi ukusebenzisana ndawonye njalo njalo siqonde okudingekayo. Kwaphinde kwangenza ngiqonde ukubaluleka, ukukhuthala, kanye nokubuza uma kukhona engingakuqondi ukuze ngisheshe ngelekelelwe. Ngaphinde futhi ngafundiswa nendlela yokuziphatha uma ngilungisa ukudla.

Isiko lokuthomba abafana babe ngabesilisa liye libe ngosiko olubalulekile oluyeke lusize, kumbe lunike abafana ithuba lokwabelwa ngezimfundiso ezimqoka ngempilo nendlela yokuziphatha nokuzihlonipha bona, kanye nemiphakathi, kanye nokwazi ngamasiko abo. Leli siko lijwayelwe ukugcinwa kanye kanye nokuya entabeni okuyinto ebilokhu yenziwa, nolwazi ludluliselwa kwesinye isizukulwane kuya kwesinye.

Ukubamba iqhaza komphakathi emngcwabeni kunomthelela ngoba okokuqala kungasiza ekududuzeni umndeni olahlekelwe. Umphakathi uye uzame ngazo zonke izindlela ukukutshengisa ukweseka ngokwabela kweminikelo ukusiza ngezindleko, kanye nokusiza ngakho konke okudingakalayo emngcwabeni. Nokuye kwenze isimo sibe ngconywana ngaku lowo mndeni. Kokunye imiphakathi iye izibophezele ngokubeka nokwabela umndeni ulwazi olunzulu ngesimo, ukuze umndeni ukwazi ukumelana nesimo kangcono.

Izici zomngcwabo wendabuko wamaZulu kuye kube ukulungisa umzimba lapho umzimba ugezwa ilunga lomndeni lesimilo esifanayo. Kube ngukukhonza lapho umufi ehlonishwa ngezingoma nomufi ebizwa ngamagama kumbe nezibongo. Kuphinde kuthandazwe kumbe kubizwe abaphansi. Bese kuba umsebenzi lapho umzimba womufi usuyiswa emathuneni, bese emva kokuthi usungcwatshiwe bese kwenziwa neminye imisebenzi ekhaya kumbe egcekeni njengokugeza ikhaya nokunye.

Kumele abagqugquzeli bazibophezele ekutheni bakwethula kanjani. Ngokwethula ukudla ngokuveza izindaba nokuxhumana kwabo ngalezi zidlo kumbe nalokhu kudla kwasendalo. Bengaphinde behambele kumbe baqophe amavidiyo emicimbini yesintu ukusabalalisa ulwazi nezinhlobonhlobo eziningana zalokhu kudla kwamasiko. Bangaphinde futhi balandise abalandeli nababukeli ngomlando walokhu kudla, ukuze ulwazi lusabalale abantu babe nokuqonda nokuzifela ngalokhu kudla.

Ngokubona kwami ukwazisa amasiko ukuzama ukusabalalisa ulwazi ngamasiko thizeni wonke amasiko ngokulinganayo ukuze azeseke aphinde aqondwe njalo njalo. Bese kuthi ukwabiwa kwamasiko ukwazisa amasiko kuphela kumbe amasiko athile, hhayi wonke, kumbe nje amasiko aleso simo esithize kuphela, hhayi wonke ngokufana.